Izinsiza engingazidinga. Ngingadinga into engingayigqoka esandleni engangivikela ukuthi uma ngivuna ngingalimali, noma, noma ngingangenwa amagciwane, ngiphinde ngidinge okokusika izitshalo, ngidinge futhi nokokugubha ngoba ezinye izitshalo uma ngabe azikhuli, zikhula ngaphansi, manje kuzodingakala ukuthi noma ngiyigubhe khane ngizokwazi ukuthi angiyivune kulula.

Ukujikezeliswa kwezitshalo kungalisiza ipulazi ukuthi likhule, futhi libe nemali eningi. Izitshalo okufanele umlimi azitshale, ikabishi, imfino, ukherothi, ithanga kanye nobhontshisi. Lezo zitshalo zingalisiza ipulazi ukuthi likhule futhi libe nemali. Ngisho ngoba abantu, abantu abangazithenga lezo zitshalo. Uma abantu abathenga lezo zitshalo, ipulazi alizokhula, ipulazi futhi lizozuza umnotho nemali.

Impumelelo, imizamo yami yokuthuthukisa umhlabathi. Umhlabathi wami ngingawuthuthikisa ngokuthi ngiqale, ngiqale ngiqale sengathi ngiyawugubha. Uma ngabe sengengiwugubhile, ngisuse amatshe, ngisuse nokunye ukungcola okulapho kuloyo mhlabathi, bese ngihlezi ngiwinisela njalo. Lokho kuzowusiza umhlabathi wami ukuthi uma ngabe sengitshala, izitshalo zami zingagcini sezihluleka ukumila, zenziwa mhlawumbe, ukuqina komhlabathi. Kuzosiza ukuthi izitshalo zami zimile kahle, zikhule kahle.

Inzuzo ukuthi, unokuthi uthi uyapakisha, kanti ukudla kweqile. Uma kweqile, uzopakisha, mhlawumbe, ngenze isibonelo, ukudla kulishumi, kodwa ukudla okufikile kuyishuminane. Uma ngabe usupakishile lokho okuyishumi, lokho okunye okuseceleni kwiyinzuzo yakho lokho ngoba uwena ophakishayo. Inselela ukuthi unokubhekana, unokuthola ukudla osekuphelelwe isikhathi, manje lokho kudla akusamele ukupakishe sekumele kuyolahlwa ngoba akusamele, maybe kuthengwe abantu, noma kudliwe abantu ngoba sekuphelelwe isikhathi.

Indlela ebalulekile mayelana nokuvuna izitshalo ngesandla ukuthi, uma uzovuna isitshalo ngesandla, isitshalo siphuma siphelele, asiphumi sincunzukile okanye sishoda, siphuma njena asiyiso asiphelele. Amasu mayelana nokunciphisa umonakalo noma ivucuza ngesikhathi sokuvuna ukuthi uma uqeda ukuvuna, uhlanze lana obuvunula khona, inhlabathi uyibuyisele ngendlela ibingakhona.

Ngingathanda isithelo esisha ngoba isithelo esinempilo emzimbeni womuntu.

Omunye umehluko ekuvuneni ngesandla, ukuthi uma uvuna ngesandla uyashesha. Uyashesha ukuqeda into oyenzayo uma uzovuna ngesandla.

Bengingazizwa akabuhlungu ngoba ngeke ngisazi ukuthi enye indawo sengiyobuya angiyitholephi lana ebengithola khona ukudla.

Izifundo ezatholwa akulokhu okuhlangenwe nakho, ukuthi ugogo wakho owazama izindlela ezehlukene zokuhlukanisa imigqa ekulungiseni umhlabathi.

Ukudla okusindayo, ngoba ngeke uze ukupakishe wedwa, akudinga kubekhona abanye abantu abazokuncedisa, ngoba uma uzokupakisha wedwa kuyagqilazana.

Ngingalinganisa angokuthi ngilandele imigomo nemibandela yakhona yokuphepha, ngenze isiqiniseko esokuthi ngigqoke angendlela okumele ngigqoke angakhona, wonke umzimba angiwusithile futhi ngisifakile anesamfonyo.

Ukuthi atshale abe, abe nengadi yakhe ukuze azoba anokudla okwanele, noma ekuthengile ukudla akushoda, kodwa ingadi izomsiza ukuthi abenokudla okwanele okuzodliwa wuye kanye nezingane zakhe ezintathu.

Igeja, noma imforoko nomanyoro. Igeja lingamsiza uma esafaka imbewu yakhe emhlabathini, umanyoro, umanyolo noma umquba ungamsiza ukuthi izitshalo zakhe zisheshe ukukhula, zikhule ngokushesha.

Abalimi kumele basebenzise izitshalo ezimelana nesimo sezulu, ngoba noma isimo esezulu singaguqubala sibe sibenjani, angeke baze balahlekelwe izitshalo zabo noma bamoshakelwe izitshalo zabo, iy'tshalo zabo zizoqhubeka ngokukhula.

Ngizizwa kabuhlungu ngoba ukudla lokhu abakulahlayo bekumele ngabe bapha laba abakuswelayo, abalambile. Bekungamele ngaphe bayakulahla, bekumele ngabe bayaphilisana baphe laba abangenakudla, ngoba bona banakho ukudla, yingakho bakwazi ukuthi bakulahle.

Ngingashayela ibhange lami ngilicele ukuba lingiboleke imali, ukuze ngizokwazi ukukhokhela lo muntu engimkolodayo. Kuyothi uma izitshalo zami sezikhulile, noma senginemali engiyitholile bese ngikhokhela ibhange lami imali engangiyikolotile kulo.

Izibulala zinambuzane, zibulala izinambuzane ezamosha izitshalo. Umanyolo wamakhemikhali wenza izitshalo zisheshe ukukhula, futhi zikhule kahle.

Amasu abalulekile ekulawuleni izinambuzane eziyingozi ekulimeni, ukuthi kumele ehlezi eqaphe, eqaphe izitshalo zakhe, ezinisele njalo futhi ethenge ezibulala izibulala zinambuzane ukuze ezokwazi ukuthi ebulale izinambuzane ezimosha izitshalo zakhe, noma izinambuzane eziyingozi ezitshalweni zakhe. Uma engenzeka kanjalo, izitshalo zakhe singahlezi zilungile.

Umama uThando kumele ezame ukuhlanganisa izinkukhu zakhe, ngoba uma, uma zalanisa izinhlobo ezimbili ezezinkukhu ezihlukene, kungakha izinyoni ezinamandla ezikhula ngokushesha.